Isiko yimfihlelo yomzi kwaye yinto yosapho nanjengokuba zahlukile kumakhaya ngamakhaya. Ngoku xa umntu elishicilela kuzeke ubonisa abantu abangaphandle abakwezinye iintlanga imfihlelo yolu sapho. Nto leyo ithetha into yoba olu sapho ulihambisa ze phakathi kwabanye abantu noma phakathi kwezinye iintlanga. Nto leyo ingafunekiyo, funeka usapho luhlale luligcinile kwaye lulihloniphile usiko lwalo.

Bendizawuhlala elokishini kuba impilo yaselokishini kuphela kwempilo ephucukileyo kuneyasezilalini. Imfundo yaselokishini iseqophelelweni eliphezulu kakhulu nanjengoba izinto ezininzi zeteknoloji kunye nezinye zifika elokishini kuqala kunasezilalini. So lilonke abantu baselokishini bahlala behamba phambili kunabasezilalini, kwaye nemisebenzi ixhaphake kakhulu elokishini .

Mnintsi kakhulu kuba ngoku iindlela zokulima zangoku sekwangenelela neteknoloji and kwaye ezinye iiteknoloji zokulima ezilalini azibikho kuba abantu basezilalini basemva kancinci, akufani nasezilokishini.

Ifashoni yanamhlanje ihambelana kakhulu xa ufaka iintsimbi noma iimpahla zesiNtu for ukuyenza ibe ntle kwaye ibukeke. Nje ngokufaka iintsimbi uye usenze, uyenze ifashoni yakho ijongeke kakuhle kwaye ubukeke njengomntu ozaziyo kwaye nosithandayo isiNtu sakokwabo.

Izikolo zasezilalini zahluke kakhulu kunezikolo zaselokishini. Ezinye kufundelwa phantsi kwemithi, kwezinye akukho kwa iitafile nezitulo ezaneleyo for umntu wonke, kwezinye akukho kwa iincwadi ezaneleyo for umntu wonke.

Ematyotyombeni abantu abahleli khona bajongene nemicelimngeni emininzi qgithi. Nanjengokuba iziganeko zokugwintwa nokubulawa kwabantu ziba ziphezulu kwindawo enamatyotyombe. Kwaye nomitho lwabantwana besebancinci luba phezulu, kwaye nabantwana abasela utywala nentswelangqesho iba phezulu.

Nangoku zinqabile kodwa ke baye bazame abaculi abatsha ukuzifaka izixhobo zomculo wesiNtu ezifana namagubu neemarimba. Ndikhe ndiye ndibabone abanye bezama ukuzifaka phaa naphaa.

Kukuqinisekisa ukuba umntwana xa esendlini uthetha ulwimi lwakokwabo maxesha wonke, athethe isiXhosa sakokwabo. Isilungu uyawusifunda esikolweni okanye xa kunyanzelekileyo sithethiwe endlini. Ukuba ke mhlawumbi uyasilela esikolweni esilungwini kulapho anotsho asiqale khona nasendlini.